Oyo muthu u tea u thanyela kana a ranga u sedza uri ikonomi ya iyo tshelede ine ya khou nyanga u shandukisa kana masheleni ane a kho nyaga u a shandukisa yo ima gai, uyo muthu u u ḓo tea uri a dovhe hafhu a dzhiele nzhele uri zwi hu na konadzea uri masheleni awe a nga vha maṱuku nga murahu ha musi ono shandukisa ayo masheleni kana a nga vha manzhi.

Ngeletshedzo ine nda nga i ṋea vhaṋetshedzi vha tshumelo ya mbulungo vhuponi hanga ndi ya uri asi muṅwe na muṅwe ane anga kona u swikelela zwa maṱhakheni, zwino ndi nga vha eletshedza uri vha tea u humbulela na avha vhaṅwe vha zwisiwana uri navho vha vha fhe tshumelo i yo vha eḓanaho nga tshelede yeneyo kana masheleni eneo e vha a fara

Uya nga ha muhumbulo wanga vhatholi ndi vhone vhane vha vhudza vhashumi vhavho uri vho vha ṅwalisa uri vha ḓo wana mbuelo dza UIF dza malwadze, vha dovha hafhu vha vha vha vha eletshedza uri zwi tshimbilisa hani nahone vha i ofisi dza hone dza UIF dzi gai, vha dovha hafhu vha vha vhudza uri vha wana idzo mbuelo musi ho itea mini.

Oyo muthu u tea u vha a tshi shuma nahone a tshi hola masheleni a u ya nga uri a ne a ḓo mutendele a ne vha banngani vha ḓo mu tendela uri a fhiwe khadzimiso ya masheleni, nahone tshikoro tshawe tsha tshe tsha tshikolodo tshi tea u vha tshi nṱha vhukuma uri vha ḓo kona u muthemba fha mufha khadzimiso ya masheleni.

Masheleni anga ndi nga a shandukisa zwifhaṱoni zwa forex varsity hune vha shuma nga ho shandukisa masheleni kana nda dovha hafhu nda a shandukisa banngani ya fnb.

Uyo muthu anga ya a ita dzi ṱhoḓisiso kha dzikhamphani dzine dza ita zwa funeral cover ine ya ngavha a assupol kana old mutual, clientele life na dziṅwe dza dzi khamphani, a nga dovha hafhu a ya na kha bannga dzine dzi a tenda dzi funeral cover bannga dzi nonga capitec bank, standard bank na nedbank.

Oyo muthu u tea u vha o ṅwaliswa nga khamphani yeneyo ine ya shuma khayo sa mushumi wa henefho, a dovha hafhu a vha na dzi bambiri dzino ṱodea, nahone na bammbiri i no sumbedza uri u a shuma kha yeneyo khamphani ya dovha ya sumbedza uri u mudzulapo wa fhano Afurika Tshipembe.

Ndi nga ya zwifhaṱoni zwa forex varsity ḓoroboni ya Johannesburg uri vha shandukisele masheleni anga a bve kha rannda a ye kha dollar kana nda ya banngani ya FNB arali ndi nayo nda shandukisa masheleni anga haningei banngani nda dovha hafhu nda shumisa heneila bannga ya fnb u renga musi ndo no vha kha maṅwe mashango kana musi ndi tshi khou endela mashango.

Prime interest rate ndi percent ine wavha vhavha vho ufha yone uri u ḓo kona u lifha mulandu kana khadzimiso ya masheleni e a e wa renga nga wo nnḓu ngayo, izwi zwi ḓo ita uri mutengo wa khadzimiso ya nnḓu u vhe nṱha u fhira nga musi wo renga iyo nnḓu nga tshelede yau u songo dzhia khadzimiso ya masheleni.

Ndeme ya forex ndi ya uri u kona u ita puḽane kha kharentsi yau u dovhe hafhu u trade kana u tshintshana ha kharentsi vhukati ha mashango mavhili.

Tsha u thoma ndi nga ya hanefho banngani ine nda i shumisa nda humbela uri vha nṱalutshedze nga ndindakhombo ya vhutshilo na uri zwi shumisa hani, nda dovha hafhu nda sedza kha zwa vhulell kha vhuleludzi ha vhudavhidzani uri ndindakhombo ya vhutshilo i shumisa hani.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou ya vhuongeloni nda shumisa medical aid, u ya nga ha nṋe ndi vhona medical aid i tshi kho leludza nga maanḓa ngauri i thusa uri risa badele masheleni manzhi nga khathihi musi ro no thuswa vhuongeloni zwine zwa sia ri tshi ḓo badela tshelede ṱhukhu nga ṱhungu musi ṅwedzi utshi fhela, na uri u tshi shumisa medical aid u wana ndafho dza nṱha dza maṱhakheni ṱhakheni.

Bannga dzine dza ṋetshedza vhathu nḓivho nga ha forex ndi bannga ya FNB, bannga ya capitec, bannga ya Standard bank, bannga ya ABSA na bannga ya Nedbank ndi bannga na bannga ya Bidvest bank ndi dzone bannga dzine dza ṋekedza vhathu nḓivho nga ha forex.

Ee nṋe ndi vhona ungari vhathu vha a zwi ḓivha siani ḽa zwa u lindela kha phoḽisi dza mbulungo ngauri vha phoḽisi dza mbulungo musi muthu a tshi ṅwalisa vha ya muṱalutshedza vha dovha hafhu vha musumbedzisa uri tshifhinga tsha u lindela ndi hetshi vha nga ḓi mu vhudza uri tshifhinga tshau tsha u lindela ndi miṅwedzi ya rathi, u tea u lindela iyo ṅwedzi musi wa konaha u khavariwa nga phoḽisi dza mbulungo.

Uri hedzo nyambo dzi leluwe vhathu vho no ṋetshedza mbulungo vha tea u tshimbila vha tshi eletshedza vhathu uri zwi leluwa hani uvha na tshibugwana tsha mbulungo ngauri vhunzhi ha vhathu vha vhona ungari uvha na tshibugwana tsha mbulungo, ngauri vhunzhi ha vhathu vha vhona ungari u vha na tshibugwana tsha mbulungo a zwo ngo leluwa. Zwino nṋe ndi vhona ungari vhoramabindu vhane vhavha vha vhane vha tshumelo dza mbulungo vha tea u tshimbila vha tshi ele eletshedza vhathu nga uri ho zwo leluwa hani u vha na tshibugwana tsha mbulungo vha dovha vha vhudza uri ndi ngani uvha na tshibugwana tsha mbulungo zwi zwa ndeme.

Mbuyelo dza ḓuvha na ḓuvha dza u ṱhogomela vhulwadze vhu sa fholi dzi thusa kha uri oyo muthu a sa ṱavhanye o lovha kana a tshile vhutshilo vhulapfhu ngauri ovho vhulwadze vhu vha ḓo vha vhu khou ṱhogomelwa ḓuvha na ḓuvha.

Bannga dzi nga fhaṱa fhulufhelo nga u fha vhathu tshelede ine ya vha uri ndi nnzhi nga kha musi vho, vha tshi khou panga tshelede kha heyo bannga kana vho vhea masheleni a u ya ngauri kha leneyo bannga.

Hu na tshaka u fana, i dzi no nga dza rate ya interest na tshaka ya uri iwe u na, iwe wo vulisa bannga hanefho kana u na akhaunthu ya bannga.

Zwivhi zwa sa vha na ṱhogomelo ya ḓuvha na ḓuvha kha puḽane yau ndi zwa uri arali u tshi khou lwala vhulwadze ovho vhu nga ṋaṋa, ha dovha hafhu ha hulela ngauri u ḓo vha u sa vhuthogomeli ha fhedza vhu tshi vho u vhulaha.

Tshumelo dzo ḓoweleaho dzine dza wela fhasi ha mbuelo dza ḓuvha na ḓuvha ende kha musi arali u tshi khou lwala u tea u dzulela u ita nyonyoloso wa dovha hafhu wa ḽa zwiḽiwa zwi re na pfhushi, hu itela uri masole a muvhili wau a dzule o khwaṱha.

Gap cover i thusa uri i ḓo badela izwo swikelelwa zwa mushonga zwi songo lavhelelwaho kana musi u tshi nyaga mushonga kana mishonga ya dzilafho dzau, i ḓo u badelela yone.

Ndi vhona u ng ari muthu ane a nga vhuyelwa vhukuma nga u khetha puḽane ya vhuongelo ndi mulwadze kana muthu onoyo ane ḓo vha a khou lwala ngauri u vha o khetha puḽane ya maimo ine ya vha no uri i ḓo mu shumela kha honoho vhulwadze vhune a khou lwala hone. Ya dovha ya ita uri a vhe khwine kha zwezwo zwine a khou lwala zwone.

Mushumo une u nga itiwa u itela uri muthu a kone u ṋanga akhaunthu ya u teaho lwa tshifhinga ya tshifhinga tshilapfu ndi musi vhathu vha bannga vha khou ita khunguwedzelo kana vha khou funza vhathu uri vha ḓivhe uri arali vha ṋanga heyi akhaunthu ndi yone yo teaho ine vha ḓo kona u vhulunga masheleni avho lwa tshifhinga tshilapfhu kana eyi akhaunthu i shumisa hani uri vhone vha kone u vhea masheleni avho lwa tshifhinga tshilapfhu.

Zwivhuya zwine zwa vha hoṋe ndi zwa uri u badela zwenezwo, u badela u hayani, zwi, khombo ine ya vha hone ndi zwa uri arali wa badela u khou shumisa luṱingothendeleki u fana na u badela mbadelo dza tshikolo, a hu nga vhi na tshiḽipi. Izwo zwi ḓo sia kha uri, tshikolo a tshi nga tendi uri iwe wo badela nga uri u ḓo vha u si na ṱhanziela ya uri wo badela ayo masheleni.

Luṱingothendeleki lu ri vhulungela tshifhinga nga kha uri, ri nga si ye banngani uri ri dibosithe tshelede ngauri ri tshi ya banngani ri khou swika ra wana ho ḓala vhathu vha vhanzhi ra tea u thoma ra ima ḽaini, u itelwa uri ri badele tshelede. Zwino luṱingothendeleki lu u ri thusa kha uri ri vhulunge tshifhinga tsha u ya banngani.

U vala akhaunthu ya tshifhinga tshilapfhu zwo, a si zwavhuḓi fhedziha tshiṅwe tshifhinga zwi a vha khetho yo teaho nga kha uri u vha u khou nyaga u shumisa ayo masheleni nga shishi kana u vha o si tshena iṅwe tshelede ine wa nga vha u khou i shumisa.

Pulane ya vhuongelo ndi kheth yavhuḓi kha vhane vha ḓishuma ngauri ndi vhone vhane vha lwalesa kana ndi vhone vhane vha nga kona u ḓibadelela masheleni ane vha ḓo kona u ongiwa ngao afho sibadela tshine vha ḓa vha khou badela ngatsho.

Phambano khulwane vhukati ha khamphani dzi ḓivheaho dza thuso nga dza dzilafho fhano Afrika Tshipembe ndi dza uri, vha fhambanyi vha fha zwithu zwo fhambananaho ho ya nga khamphani. U nga wana iṅwe khamphani i tshi khou u fha masheleni a dzilavho, iṅwe khamphani ya dovha ya u fha masheleni a dzilafho kana ya u badela sibadela ya dovha hafhu ya vha i khou ṱhogomela vhana vhau musi iwe u sibadela.

Ee ndi vhona u nga ri mobile mani i thusa vhathu u langa tshelede yavho khwine ngauri u kona u langa tshelede yau hanefho kha founu. U wa kona u a u kona u rumela vhathu tshelede wo ḓi dzula henefho hayani. Zwine zwivha zwi khwiṋe u fhirisa u to vuwa wa ya banngani nahone u kona u shumisa tshelede yau tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Yo vha i tshi ḓo thusa vhathu nga kha uvha nga kha sia ḽa u vha ṋea masheleni. A u vha thusa kha masheleni a mbulungo.

Tshithu tshine tshe tshithu tshe nda tshipfa tshine tsha tsha ita uri ndi sia fulufhelese kha bannga ndi tsha uri. Vhathu vha khou fhuriwa masheleni avho vha dovha hafhu vha dzhieliwa masheleni avho a re nga ngomu akhaunthu ya bannga.

Zwithu zwine zwa nga itea arali o no nga badela loan nga u ṱavhanya vhukuma ndi uri. U ḓo ṱavhanya u fhedza tshikolodo tshau vha dovha hafhu vha u engedzela tshelede ine wa nga dovha hafhu wa koloda futhi i nnzhi.

Akhaunthu ya bannga, ndi akhaunthu ine wa kona u vhea tshelede khayo kana ine wa vha u khou vhulunga khayo tshelede.

Tshithu tshine vha nga tshi ita nga nḓila yo fhambanaho ndi uri vha tea u nyaga vhathu not uri vhathu vha ḓe kha vhone. Fhedzi ha vha tea u nyaga vhathu vha dovha hafhu vha ita uri wavho muthu vha ṱuwe vho fara khadi yavho ya banngani nga ḽeneḽo ḓuvha.

Zwi nga ngita uri ndi pfhe ndo leludzela ngauri arali nda koloda tshelede a huna ṱhoḓea ya uri iyo tshelede ndi to i badela yoṱhe khathihi. Zwine zwa ita uri ndi to zwine zwa ḓo sia zwi kho ita uri iyo tshelede ndi vhe ndi khou i badela nga ṱhukhu nga ṱhukhu lwa miṅwaha miṱanu.

Tshithu tshine nda nga ṱoḓa vha tshi nbvisela khagala ndi uri vha mbudze uri arali ndo dzhia tshelede nngafhani. Ndi ḓo vha ndi khou badela tshelede nngafhani nga ṅwedzi nahone lwa tshifhinga tshingafhani.

Ngeletshedzo ine nda nga muṋea yone ndi ya uri, iyo tshelede kha i ha dzismme arali a tshi shuma nahone ana tshelede ine ya ḓovha ikho mu dzhenelela ṅwedzi muṅwe na muṅwe. A dovhe hafhu a lavhelele u badela etsho tshikolodo lwa tshifhinga tshilapfhu.

Ndi ḓo vha vhudza uri mobaiḽi mani i vha thusa kha u langa tshelede yavho musi vho dzula hayani. Vha nga kona u rumela muṅwe muthu masheleni nga kha bannga wo ḓi dzula hayani u tshi khou shumiswa mobile mani.

Zwithu zwe nda ndi tshi ḓo vhulunga ndi tshelede. Nda dovha hafhu nda vhulunga na dzi ba akhaunthu dza banngani dzi khadi dza banngani.

Ndi nga humbula ndi vhona unga hu vha hu muhumbulo wavhuḓi wa uri vha muṱa wanga vha sale vha tshi fhiwa masheleni.

Mbudziso ya u thoma ine nda ḓo vhudzisa ndi uri, mbadelo ya baḽuni i dovha i vhugai ine nda kho tea u i badela.

Ndi nga muvhudza uri, muthu ha ḓivhi ḓuvha ḽa matshelo ha ḓivhi ḽa matshelo ha ḓivhi uri huḓo itea mini matshelo zwino ndi khwine a tshi dzula a na life cover.

Ndi nga mu vhudza uri zwi a fhulufhedzisa nahone zwo leluwa uri u lange tshelede yau kha founu.

E dzo nnḓu ndi ḓo dzulela u dzi ṱhogomela nda dovha hafhu nda dzi kunakisa uri dzi dzulele u ita tshelede. Nahone nda dzi lugisa zwavhuḓi hu itela uri dzi engedze tshelede kana dzi ḓise mbuyelo dza u fana.

Ee ndi zwandeme u ḓivha uri ni ḓo fhedza u badela lini, sa vhunga zwi tshi kona u sumbedzisa uri hu ḓo tea u badelisa hani nahone lwa tshifhinga tshingafhani.

Ndi ḓo vha vhudza uri ndi ḓo vha vhudzisa uri compound interest yavho ndi ndi ngafhani, nahone mbadela uri dzi ḓo dzhia tshifhinga tshingafhani. Nda dovha hafhu nda vha vhudzisa uri ndi tea u vha ndi khou badela masheleni mangafhani nga ṅwedzi.

Ndi wa uri zwo leluwa uri vha muṱa wa hau vha sale vha khou wana tshelede ine vha tea u thusa kha u vhulunga. Tshine vha tea u ita ndi u dzhoina life cover then zwi ḓo ita uri hu savhe na mbilaelo kha uri vha muṱa wawe vha to sala vha khou ṱhogomelisa hani.

Ndi nga vha vhudza uri kha vha vule akhaunthu ya banngani zwi ḓo vha zwo leluwa uri vha kone u hola khayo. Vha dovhe hafho vha langulwe masheleni avho hanefho kha phone yavho wo ḓi dzula hayani vha songo thoma vha ya banngani.